Mhlobo wam, kubalulekile ukuba i-UIF itsalwe xa ungumntu ophangelayo. Ngoba laa mali itsaliweyo iyagcinwa igcinelwa xa ufike kwiminyaka engamashumi asithandathu xa uyeka uphangela. Kwenzele uba ube nemali ozoyifumana xa uyekile uphangela ukwazi uqhubekeka nobomi bakho. Laa mali igcinelwe wena izokunceda xa uyeke usebenza ufumane yona.

UMama wam uneminyaka engamashumi mane anesine. Mna ndingamcebisa ukuba athathe ingxowamali yomhlalaphantsi ethatha iminyaka elishumi elinesithandathu, ukuze xa efika kwiminyaka engamashumi amathandathu akwazi ukuyikhupha laa mali ayisebenzise imncedise ebomini bakhe ngoba uzawube engasaphangeli.

Abantu baboleka imali koomatshonisa kuba bengenalo icebo lolungisa loo ngxaki banayo phakathi enyangeni. Xa uboleka imali kumatshonisa uyiboleka kuba uzazi ukuba uzoba nemali xa kuphela inyanga ukwazi ukubabhatala. Oomatshonisa banceda xa kufike ingxaki engxamisekileyo efuna imali. Umntu uye aye kubo ukuze afumane uncedo.

Ukukhawuleza kohlawulo lwenkampani yeinshorensi ngelaa xesha sasimkelwe ngumntu wosapho lwethu savuya kakhulu. Ngoba i-inshorensi isincedise kakhulu ngexesha singenamali sakwazi ukulungiselela umngcwabo womntu wasekhaya, sava kamandi kakhulu.

Umgalelo wokutya unceda kakhulu ebudeni bonyaka. Ngoba iingxaki zinintsi, imali iyasebenziseka ngoko ke umgalelo wokutya woba sibe nokutya ngoDisemba unceda kakhulu. Kwaye kuphinde kunceda ngoJanyuwari xa kungekho mali sikwazi ukugqibezela okwa kutya komgalelo. Kwaye kuphinde kunceda ngoba ngoJanyuwari singabinangxaki yakutya, sikwazi uthenga iyunifomi yabantwana besikolo. Ngoko ke umgalelo ulunge kakhulu.

U-NSFAS yinkampani eluncedo kakhulu ebomini babafundi. Ngokuba uNSFAS unika abantwana abanabazali abangaphangeliyo imali ukuze bakwazi ukufunda edyunivesithu. U-NSFAS uluncedo kakhulu, banintsi abafundi bebengenoya edyunivesithi ukuba uNSFAS ebengekho.

Inkampani yam yeinshorensi ilungele ukugubungela xa izinto zakho zibiwe okanye xa iinto zakho zimoshakele, thina siyakwazi siphinde sikunike ezinye.

Mntanam, le mali ibhalwe phantsi ko-UIF yimali etsalwa yinkampani nyanga zonke. Le mali igcinelwe wena ukuze xa ugqiba usebenza uneminyaka engamashumi athandathu ukwazi uyifumana le mali incedisane nawe ngoba ngelaa xesha uzawube sowungasawufumani umsebenzi, sowuhleli phantsi. Laa mali yile iza kunceda ke.

Uqala ujonge amagumbi mangaphi, umonakalo mngakanani. Ngoba kaloku akufunekanga ukhuphe imali enintsi kunale uzoyifumana.

Abantu abanintsi baye benze umgalelo wemali apho nyanga nganye kukho umntu onyuliweyo ozofumana loo mali yonke xa idityaniswe yomntu wonke. Omnye umgalelo abantu baye benze umgalelo wezinto zasendlini apho nyanga nganye kukho umntu onikwayo into zasendlini ngaloo nyanga yakhe. Omnye umgalelo abantu baye benze umgalelo wokutya apho kuye kuvalelwe imali nyanga zonke ngoDisemba kuthathwe laa mali ivalelweyo kuthengwe ukutya, kugqejwe for umntu wonke. Minintsi, zinintsi iindidi zemigalelo.